Ngicabanga ukuthi bengakushintsha, ngoba amathonya esimanje asathanda izinto ezingazona ezamasiko kakhulu asalandela izinto zangaphandle kakhulu.

Badlala indima enkulu kakhulu ngoba bayahlela yonke into, bayaduduza futhi, futhi kuyoncwatshwa kungekho izinkathazo zezimali nezindleko ezithize. Lokhu kuyasiza kakhulu nasekuqhubekeleni phambili komndeni. Ukuthi udlule kahle, uzile nakahle ungenazo iy'nkathazo ezinye. Ngaphandle kokushiya, kokushiwa emhlabeni yilunga lakho.

Kune sikibha engasishiyelwa ubhuti wami nami. Le sikibha lesi sibukeka njengeskibha esijwayelekile nje esifana nezinye ey'kibha. Kodwa-ke inani lakhona liphezulu ngale ngale ndlela exakile ngoba sinombalo othile nje. Le sikibha-ke sinomlando omkhulu nowaziwayo impela nje. Sijwayele ukugqokwa osaziwayo nabantu abanezimali ey'ndaweni ey'phezulu. Le sikibha-ke singenze nami ngazizwa nguwumuntu obalulekile.

Kubalulekile kakhulu ngoba umntwana uma esezelwe kumele aphiwe igama elihle negama elizoveza izenzo zakhe uma esekhula. Kubalulekile-ke ukwethiwa kwegama lomntwana lapho ezalwa.

Sokhuthaza ngokuthi siyafundisa, kuyafundisa, ngingasho ukuthi kuyafundisa ukuchitha isikhathi esiningi ukupheka ukufundisa isineke, ukufundisa nothando. Ngokuba lo kudla uma ukupheka, kumele ukupheke ngothando futhi ukupheka isikhathi eside. Lokho-ke kuyawasiza amasiko, kuyabasiza nabantu ekukhuleni.

Indima yobulili ibalulekile kakhulu kumuntu iyafundisa abesifazane nabesilisa ukuhlonipha, ukuziphatha nakho konke okumele bakufunde ngobulili babo. Futhi ngingasho ukuthi iphinde ibaqeqeshe ibaqeqeshele ikusasa ukuze ukuthi, ukuze kuthi uma kufika ikusasa ibafice belungile belilindele bekwazi ukuphatha imindeni yabo nokuziphatha kahle nokwenza imisebenzi yabo uma sebeziphethe sebesemndenini yabo.

Ngokubona kwami ngibona lisabalulekile, noma-ke lingahambisani nenani elikhishwayo, kodwa-ke ilobolo alisabalulekile ngokuba-ke eliyisiko ngesiko, futhi liyagugamezeka ukuba abantu beziphathe kahle ukuze bezokwazi, ukulotsholwa ekugcineni nokunye okuningi.